Into yokuqala endingayijonga kwiinkampani zee-medical aid kokokuba ndijonge iintlobo ngeentlobo zekhava endingayifumana ndimatanise namaxabiso kwezinye nakwezinye. Ndijonge imali kwisigulo ngasinye endisikhavelweyo ndimatanise ndijonge uba yeyiphi eyona ingathi indilungele mna ndijonga nempilo yam kunye nokuba mna ndidinga ntoni iskakhulu.

Ndicinga uba ukufakwa kwemali ebhanki zabantu abadala kwisiboneleelo iyabanceda kakhulu kunoba bahambe bayofola iityhu ezinde eposini lapho ufumanise uba kufuneka bavukele kwasekuseni. Ekuzikhuliseni ke kwakulutsha ngobuxhakaxhaka bale mihla nokuthatha iimali zabo ezibhankini umntu ndingamcebisa ukuba angayichazi ipin yakhe kubantu abanintsi. Okanye ukuba uyichazile kulowo ayichaze kuye ikhadi lona lihlale lihleli apha kuye ukwenzela uba xa sele elungele ukuba ayokhupha imali acele nje ukukhatshwa.

Isikhalazo iNSFAS inezikhalazo ezinintsi mvanje. Esokuqala isikhalazo sesokuba bayabarijektha abantwana abanintsi abafuna ukufunda, loo nto ke andiyazi uba yenziwa yintoni. Naphinde futhi abantwana bathi besezikolweni belindele imali bengenamali ivela emakube uNSFAS ayongena emva kweenyanga. Uthi abantwana bakhala batya ntoni nyanga ezi zonke?

Okokuqala, iibhanka ezinintsi azimniki umntu ilowuni yokuthatha imoto kukuba le moto azayithatha yona ayikho insured, ayikho ngaphantsi kweinshorensi. Ndingamcacisela ke umntana sekhaya ukuba makayithathe i-inshorensi ngoba kwakuye ibalulekile njengomqhubi ozawube eqala ukuqhuba uthenga imoto entsha kunyanzelekile ke kuye kakhulu ngoba kungenzeka nantoni na endleleni abe engakwazi ukuba nemali yokulungisa. Kulapho ke i-inshorensi ifike khona ikulungiselele imoto yakho nomonakalo owenzekile kuyo. Lapho ke angaba safe enze sure uba imoto yakhe ayizuthinjwa kwaye ayizukonakala ime ingasebenzi.

Ndicinga ukuba kubalulekile kakhulu kule mihla kuba nomasingcwabane ngoba siphila kwilizwe elonakeleyo sithi sihamba singayazi ukuba singadibana nantoni nantoni na ekuphumeni. Ukuba nomasingcwabisane kurayithi ngoba kuqinisekisa ukuba abantu obashiya ngemva ababi naxanduva okanye abamelwanga ukuba bathi belahlekelwe nguwe babe bephinde bekhathazeka ngokuba baza kubeka njani kwikhaya lakho lokugqibela.

Kukho umohluko phakathi kwesicwangciso sesibhedlele i-hospital plan kunye ne-comprehensive medical aid. Mna ndingakhetha i-medical aid ngokuba izigulo ezincinci ziyathanda usoloko zisongamela okanye zindongamele mna nosapho lwam ukufana nefiva nentloko. Iinto ezinjalo zingakwazi ukuba nge-medical aid ndikwazi ukuba ndileqe ekhemesti ndikwazi ukuthatha amayeza okanye ndikhawuleze ndidibane nogqirha. Kanti ucwangciso lwasesibhedlele i-funeral plan noko noko kona akuke kufanele kubekho umntu omane esiya esibhedlele oko. Nalapho i-medical aid iyakwazi ukumkhava umntu kwezo zinto ziyi-emergency okanye zibonakala zidingeka kakhulu.